Re apara makgabe, di tshega mo setsong sa me mme, ile di a fetoga fa dingwaga di ntse di feta gonne, batho ba ile ba itemogela gore bona ba bona go le matshwanedi gore ba apare marukgu ba se ke ba apara makgabe, ba se ke ba apara di tshega mme, ebile ba apare mesese ba apare le dikhete. Mme, fela setso sa me se apara makgabe ditshega le tsona di Seanamarena.

Ee ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference gonne ke moaparo o tlhompegileng fa o apere o a tlhompega o a lebega o nna le seriti.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa Mojikisa e leng lona Letoisi le yone hempe e tshweu, o rwele le yona tuku. Ke moaparo o tlhompegang fa o apere o a tlotlega, o montle go gaisa meaparo yotlhe. Ga o mokhutswane, o motelele o a tlhompega.

Ke akanya gore bana ba le bantsi ba tsere malebelela mo go tsone diaparo tsa Sezulu kgotsa tsa Sexhosa gore ba apare ba ntshitse mebele ya bona kwa ntle. Mme, nna go ya ka nna ga ke dumelane le seo fa o apere o tshwanetse go tlotlega, fa o tsamaya o tshwanetse go bonagala gore o motho yo o nang le maitseo ga o a tshwanela go ntshetsa mmele wa gago kwa ntle.

Re kgona go farologanya dibaga diaparo le dilwana tsotlhe tsa feshene fa motho a di apere gonne, re ithutile kwa sekolong ka ditso tse di farologaneng ka jalo o kgona go itse fa motho a apere kgotsa, a rwele gore ke tsa setso se sefeng.

Fa mosadi a nyetswe o tshwanetse go itlhompa, o tshwanetse go itlotla. Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara diaparo tseo di leng ditelele, ga a tshwanela go bontsha mmele wa gagwe. O tshwanetse gore fa apere a lebege gonne, wa tlotlega a tlhompiwe, go tlhompiwe le monna wa gagwe le ba lelapa la gagwe.

Go le gantsi diaparo tsa Setswana di diriwa ka matlalo gonne, matlalo a botlhofo. Mme, ebile a sireletsa mmele go ntse jalo, a kgona go kaela bogosi kgotsa, bogolo ebile diaparo tsa setswana di diriwa gape ka letlhaka.

Di lebelela maitshwaro le tlotlo, diaparo ke tsela ya puisano ka jalo, setso le diaparo tsa basadi ke gona go lebelela tlotlo mo mosading e ka tswa ka mokgwa o aparang ka teng le ka mebala eo a e aparang.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng gonne, segompieno jaana batho ba latlhile setso sa bona ga ba itshware sentle ebile ga ba itlhompi.

Ditso di tlhotlheletsa ka fa basadi ba aparang ka teng ka mebala, masela le mokgwa wa tlotlo. Mme ebile diaparo tse tsa setso di boloka ngwao boswa ka go ruta le ditlogolwana le botlhe bao ba tla salang batla gore ba itse go boloka ngwao boswa ya bona.

Ke nagana gore seno se ga se rotloetse go lekalekana ga basadi le banna gonne, mebala ya basadi e nna e mentsi go gaisa ya banna ka jalo nka rotloetsa teka tekano magareng ga basadi le banna.

Ditiragalo tse di ile di ya ama go apara ga basadi ka go tsenya masela a mašwa le go tlhotlheletsa phetogo ya tlotlo le maemo. Ebile, di le di a farologanya magareng ga mosadi a apere ga a ya kwa ditirong tse di sa farologaneng.

Batlhami ba gompieno ba kgabisa diaparo ka masela a setso eleng selo se sentle gonne, re tsweletsa pele go tlhotlheletsa ngwao boswa ya rona ebile, ga re e bolae.

Diaparo tsa go tshwana le marukgu ao e leng gore ba a roka ka masela a setso. Mme, babogedi ba bantsi ba segompieno ba a rata.